Kulula ukuhamba ngezinyawo, ngoba izinyawo uyakwazi ukuhamba kalula, kanti i-wheelchair, lapho awukwazi ukuziyela ezindaweni eziningi lapho kuzomele weliswe umgwaqo. Kanti uma uhamba ngezinyawo.

Izodala ukuphazamiseka ekukhuleni kumaketanga okuthengwa kwempahla, ngoba iy'mpahla zidinga ukuthengwa ukuze abathengi, noma ama, abaqashi bazothola imali.

Ukugcina isikhathi, umuntu ogibela ibhasi kumele asigcine isikhathi sebhasi, futhi ibhasi kumele ayilinde esitobhini.

Siza abantu abadala ukuba ibathathe emakhaya, ibase ezindaweni abantu abadala abafisa ukuya kuzona, noma uma beyohola, kuba kulula ukuthi bahambe nabo.

Awahambe ngesikhathi esifanayo, futhi awafike esitobhini ngesikhathi esifanayo.

Kungamele ubheke ephaketheni ukuthi unamalini ukuze uzokwazi ukuthela uphethiloli, noma ukuthela itholi lakho ngesikhathi esifanele, ubeke imali eyanele.

Ukuthi basize abantu abadala, noma basize izaguga esezigugile ukuba zibathuthele imithwalo yabo, iba beke emakhaya abo.

Kuyakuthokozisa ukuthutha abantu abadala, ngoba uthutha abantu abangenankinga, futhi abangalwi, futhi abanothando, futhi ngathi ungashayele imoto yakho ngokuthula.

Ukuthi umphakathi, ubambisane na, nezishayeli zamabhasi, noma amatekisi ukuthi kwakhiwe imigwaqo efanele emakhaya, kube khona nemigwaqo esezingeni eliphezulu emakhaya.

Ukuthi abantu or noma abashayeli bamaloli kumele bahambe emzileni owodwa, bangahambi emzileni eminingi ukuze bazonciphisa izindleko.

Yebo siyakuthinta, kepha kufanele izimoto zihambe noma ngasiphi isikhathi lapho ezidinga ukuhamba khona, zithuthele abantu izimpahla zabo.

Kungenziwa ukuthi kube namabhasi, noma, or amabhasi afika ngesikhathi esilindelekile, kanti izitimela endaweni yangakithi azikho, futhi kumele kwande amabhasi kuze azothatha abantu abadala ezitobhini.

Kumele amabhasi ahlanzeke kahle ngoba abantu abadala badinga ukuhlala endaweni ehlanzekile, futhi kumele amabhasi ahlale izitulo zawo zimele zibe zinhle, futhi kuze izingane zingadli noma yini etholakala .

Ngingenza ukuthi ngingenza isiqiniseko sokuba izinto zami azisuki esandleni sami, futhi zihlala zikimi ngaso sonke isikhathi.

Ukuthutha abantu abadala kungenzeka ngeSonto, noma ngezinkonzo zabantu besifazane lapho ogogo bekhonza khona ezinkonzweni ngosuku lwangoLwesithathu.

Thuthukisa okuphakamisayo ngoba ungakwazi ukukhokha ithikithi lakho lebhasi efonini, futhi ulithole ngamanani aphansi.

Nomo ume isikhathi eside, futhi uyakhathala ulokhu umile. Futhi abantu abadala bangagcina bekhathele, futhi uma usugibelile ibhasi uthola ukuthi sekugcwele ebhasini, awusasitholi isihlalo.

Yebo, le sevisi yenze kube lula ukuthole impahla yakho ngokushesha, futhi akudingeki ukuthi uqonde esitolo ngqo.

Ukusiza abantu abadala ukuba bangalokhu bezikhathaze ukuthi bangazithola kanjani izimpahla zabo, kepha bangazithola kalula uma kwenziwa lolu hlelo lokuthutha.

Abashayeli bezimoto ukuba bayabathutha yini abashayeli, nge, bayabathatha yini abantu ngesikhathi esifanele, sibayise ezindaweni ngesikhathi esifanele.

Amanye amasu angasetshenziswa ukunciphisa izindleko, noma ukukhipha imali eningi, ukuthi abantu bangathengi kakhulu, futhi kube amanani ezinto anciphe.

Esokuthi ngesinye isikhathi, noma ngokulandelayo ngingaphumi ngalo mgwaqo lo ozodinga ukuba ngikhokhe imali eshisiwe, kepha kumele ngikhethe imigwaqo efanele.